Izixhobo, izixhobo zomculo ezazisentyenziswa kudala kwiingoma zesiNtu zisasetyenziswa nangoku. Igubu lisasetyenziswa kunye ne-guitar isasetyenziswa kwaye isezizo izinto ezisabalulekileyo nangoku kuba bakhona abantu abasathanda umculo onjalo.

Iintsimbi kakhulu ezinxitywa ngabantu abangoomama ndikholelwa uba zezamagqirha kakhulu. Ezinye, kukhona iintsimbi zoomama kukhona iintsimbi zamantombi. Le nto ibaluleke ngenxa yokuthi ikwazi ukohlula ukuthi lona ngumntana lona ngumntu osesele emtshatweni.

Isikolo sasezilalini sinamaxesha waso. Ngamanye amaxesha kuye kufundeke ngamanye amaxesha siye sibaninzi, siye sibebaninzi. Abanye ngamanye amaxesha abakwazi ufikelela esikolweni kuba iimoto zabo zifika leyithi esikolweni okanye zingakwazi ukuza ngenxa yemozulu. Ngawo imicelimingeni esidibana nayo leyo. Abanye abantwana bayashiyekela ngemva sibe thina siqhuba esikufutshane bona babe bekude.

Andinoziva kakubi kakhulu ndingaziva ndirayithi kuba ndawuncedakala kakhulu, kuba xa usandofumana umntana uye udinge umntu ozobanaye phambi kwakho ngawo wonke amaxesha ozokuncedisa. Usuke ungayazi yonke into ozoyenza, yonke le nto intsha kuwe uyaqala ufika kule, kweli thuba okanye kwesi stage, so uyamdinga umntu ozoncedisana nawe.

Xa ndinothathwa nditshatiswe nomntu endingamaziyo ndingaziva kabuhlungu kakhulu. Bangayibhuda xa benondishiya ndodwa okanye bandithume edolophini ndodwa. Ngeke ndibuyele kwakuloo mzi, angeke ndiphinde ndibuyele kwakuolo mzi mna. Angeke ndihlale nomntu endingamaziyo kwaye nendingamthandiyo.

Kufuneka ahlale enenaliti kunye ahlale enerhali, ahlale enelaphu lobekela intsimbi yakhe kulo, ahlale enazo zonke iinto ezipheleleyo kunye nentambo yokudibanisa zonke ezi 'nto ezi.

Umtshato endike ndaya kuwo wawungabantu benkonzo so kwakungekho nto etheni eyandimangazayo. Qha ndaqale ndabona nje iinto ezintsha zokuthi umtshato wabantu abakhonzayo wohluke kakhulu kunomtshato kunabantu abangakhonzanga.

Kufundisa , kunemfundiso erayithi kuba siye sikwazi ukuthi sikwazi unxulumana nabanye abantu ngamalwimi wabo kwaye siye sikwazi ufunda kancinci kancinci into abayithethayo okanye sikwazi ufumana ulwimi elinye esizokwazi uthetha ngalo xa sisonke. So ngelesilungu sithi siyakwazi uintaektha sisonke and nokhoegzista.

Kona akukho lula kodwa ngamanye amaxesha akukho mnandi kuba aba batsha abantwana baye bashiyekele ekuthenini bazazi izinto. Ngoba kophelela ekutheni umabonakude somazi kuyi-TV side silibale nathi iintsingiselo zawo okanye amagama wakhona wangokwenyani.

Ndingamxelela ukuba xa usesele unomntana izinto ezizokwenzeka kuwe, into ekunyanzelekile ukuthi yenzeke kuwe kukuba kumele uhlale nomntu osemdala, umntu oseyazi indlela ephambili ekubeni ngumzali, akuyale akubonise indlela. Mvumele loo mntu lowo ukuthi akwazi ukukufundisa indlela ekumele ukuthi umenzele ngayo ezinye izinto umntana.

Indlela endadibana nayo enzima yile yoba ndandizosuka eNgcobo ndiye eMthatha. Ndahlangabezana nokuba ndizolinda imoto igcwale, kodwa ndandikhwele ngooleveni ndasuka edolophini ngoo-past four basemini okanye emalanga. Kwabe ke ngoku ndizawufika leyithi ke ngoku mna eMthatha sekungasekho khuseleko kangako, abantu sebeqale iinto zabo zoba baxhwiphule iifowuni okanye babe abantu. Ndandingaziva ndikhuselekile kakhulu, kwanyanzeleka uba ndithi ndisasandofika ndikhawuleze ndifumane enye imoto kodwa ndafika ebusuku kakhulu endlini ngenxa yaloo nto leyo. Kodwa ndancedakala ngenxa yoba ndafumana umqhubi owayerayithi owakwazi undibeka ekhaya.

Ndingamcebisa ukuthi aqale ngeembotyi, alandele ngekhaphetshu, alandele ngetswele, i-spring onion kunye netswele elimhlophe legaqa, abe naso nesipinatshi. Zizo izinto endingazikhawulezisela ngazo kakhulu kuba amazambane yona ahlala ekhona elalini.

Ayikatshintshi kangako indima xa ndinothelekisa kuba basenza ezaa zinto babezenza nakudala. Basebangabantu abavelayo eluntwini, basengabantu abaluncedayo uluntu, basengabantu abayihoyayo imicelimingeni yoluntu labo.

Aba bantu bayafika bayithathe kwasemini. Eyona nto siyaziyo ngobusela kule mihla sazixelela uba sizawuba bangabantu abatshintshana ngolala. Olele emini uzawulala leyithi, phaa emalanga so that sizokwazi ucebisa. Enye into sinazo nezinja, izinja zizo ezikwazi ukusivusa sikwazi ukuthi sazi uba kunomntu ongafanelekanga uba ukhona eyadini kwaye siziqhaqhile, zihlale ziqhaqhiwe zingapha kwethu.

Into ebonisayo esintwini ukuba abantu bathathene sesokuba okanye bathembisene sesokuba umntu oyindoda uyahamba aye kulo wakulo wasetyhini ahambe ayomcela isandla okanye avele ngokwelobola, ayomcela ngeenkomo ngendlela amthembisa ngayo, hayi ngomsesane. Umsesane iba yinto elandelayo xa besebebodwa seqhubile yonke into yelobola.